Ewe, ndicinga uba urhulumente ubonelela ngenxaso eyaneleyo kubantu abaphila nentsholongwane kagawulayo.

Ndicinga ubana ukufumaneka kwamayeza akhona amaxesha abantu xa besiya ekliniki ufumaniseke uba kukho amayeza angekhoyo. Abantu baphele bethunyelwa kwizibhedlele, uba hayi uze uye esibhedlele ngexesha elithile, abe umntu egula ngoku.

Umgangatho wohlukile ngoba kumacandelo karhulumente, ubukhulu becala kuqeshwa abantu abangekabi namava, abo basezi-students ngokwelasemzini. Ngabo ke aba bathi benziswe imisebenzi ngoogqirha ababatreyinayo okanye abasebatsha, kanti kwii-private hospitals okanye kumacandelo abucala kuthathwa abantu abanamava. Oogqirha abakhoyo banamava, sekukudala bekwazi usebenza kwaye yonke into yabo isemgangathweni, ii-tools zokusebenza kunye namayeza.

Indlela umntu athi acinge ngayo yindlela athi aziphathe ngayo xa abanye abantu beziphethe ngaloo ndlela nabo bathe baziphathe ngayo. Ngoko ke awukwazi uthatha ityala uyolibeka komnye umntu ngamanyathelo othe wawathatha, uwathathiswa yindlela wena ocinga ngayo. Uba indlela yakho yokucinga imdaka, uyawukwenza mdaka ke, kodwa uba inyulu, yonke into oyawuthi uyenza iyawube yinto ecocekileyo, enyulu.

Bazali, intombi le ndiyizise apha ikhulelwe, ngoko ke masivuyisaneni nokufika kobomi obutsha apha emhlabeni. Loo nto leyo ubana ibonakala ngokuba ingayingxaki, masime ngokuxoxa ingxaki le, ngoba izasimisa ndaweninye. Masikhawuleze sikhangele isisombululo soba singathi siphume njani kule ngxaki, sibuye sivuyiselane nokufika komphefumlo apha emhlabeni.

Yingxaki enkulu kakhulu leyo. Ngoba kothi ngelinye ixesha kugula umntu endlini kubizwe iambulensi, kufikwe amanzi edamile endleleni. Nto leyo eyakubangela uba iambulensi ingakwazi uba mayiwele, kude kufike ixesha loba umntu asishiye emhlabeni. Yenye yeengxaki ezinkulu endiqondayo ubana zinganechaphaza. Ezi , iindlela zikawonkewonke okanye iindlela ezingagangathwanga, zinganechaphaza okanye zibe nefuthe elikhulu ekubhubheni kwabantu abagulayo.

Kubalulekile usazi isakhono seCPR ngoba umngani wakho angafeyinta okanye umhlobo wakho angafeyinta nisahamba elangeni kushushu. Loo nto ke ithi ubana funeka ukwazi ubana uphinde umvuselele akwazi uba makabe sezingqondweni abone. Okanye umngani wakho omkhulu asuke ashiywe , asuke afeyinte phakathi ebaleni nisadlala ibhola. Loo nto ke iyenzeka nase-groove ngoba ndiyanazi uba anifuni ulala ebusuku, niyathanda ube nijayivajayiva. Ubana kunothi kwehle isehlo esidinga uncedo lokuqala, kuyafuneka ubana nibe kanti nikhona niyasazi, niyakwazi ukuthi nincede, kungade kude kube kubizwe iambulensi.

Ewe, ndicinga uba ufike, ufumaneka lula ngoba iikliniki zonke ezilapha eMzantsi Afrika zinazo iipilisi ezizikhuphayo uba zinike abantu abachaphazelekileyo yile ntsholongwane kagawulayo.

Mna ndingaphosa amazwi enkuthazo namazwi afundisayo ngohlobo lodlala eli naye aqhula ngayo. Into enobangela ubana ndenze loo nto kuba ngelinye ixesha umntu uyakhala engafuni ukhala, engafuni uba isikhalo sakhe siviwe ngumntu . Loo nto ke izawundinika ithuba nam ubana ndiphose amazwi athile amava nakukhuthazayo naxhasayo, nanemfundiso ngendlela eqhulayo kwenzela azothi awabambe, athi xa ezihlelele ngexesha lakhe akhumbule laa mazwi, athathe amanyathelo.

Njengamntu okhe wanamava kwisimo esikufana noku, ndingathi mna eyona nto eyaba yingxaki yinto edibanise ne-tribalism. Ngokuba omnye umntu ongathethi ulwimi lwakho uye azive ngokungathi uyagezeleka, okanye wena ungumntu ogezayo le nto ungakwazi uba mawuthobele uzame ukuthetha ulwimi lakhe. Yinto ke eyake yandichaphazela mna buqu loo nto leyo, ndaze ndafumana ukugwexeka ngenxa yoba ulwimi belungafani, omnye uye wandibona ingathi mna ndizenza bhetele kunaye ngokungazami ukuthetha ulwimi lwakhe. Loo nto yabangela ubana i-service okanye uncedo endalufumanayo lacotha kakhulu.

Ndingaziva kakubi okanye kabuhlungu. Okokuqala, ukuvaleleka iintsuku eziyi-fourteen ziiveki ezimbini ezo uvalekile ingathi usentolongweni, kwaye ke ngoku nesimo soba ndigula ndizazi ubana ndingaphulukana nomphefumlo wam, ayinondiphatha kakuhle leyo into.

Ixesha elinintsi, ixesha elinintsi abantwana baye bangayiphathi ngokwendlela into ubukhulu becala xa bengayazi. Loo nto ithi ubana funeka kubekho ii-sessions okanye ii-programs apha esikolweni ezifundisa ngokubaluleka kwezixhobo eziye zisetyenziswe xa kutyiswa abantwana. Ngokuba bazawuthi bakubona ukubaluleka kwazo ezi zixhobo, noko izinga lingathi ukwehla kancinci.

Imbono yam yeyokuba xa ndiwazamile onke amacandelo ozama ukuphuhlisa indlela yam ngale mizuzu, andiboni nto imbi ngokukhangela ngezinye iindlela ezimbi ezinothi zindincede. Ndakubona phambili ke uba ndithe ndancedakala okanye andancedakala, kodwa nayiphi na imbono endiyiqondayo uba ingaphuhlisana nesimo sam ndingathi ndiyithathe. Ndithathe amanyathelo ndikhe ndiyijonge ndibone neziphumo zayo, njengoba ndikhe ndajonga nezinye ezingakhange ziphumelele. Awuyazi impumelelo ubana ilele kweliphi icala, loo nto ithi thatha ithuba lokuzizama zonke ezivelayo okanye ezinothi zizameke.

Ewe, yahluke kakhulu. Ngoba edolophini umntu xa egula uyakwazi ukhawuleza umfikise kwisibhedlele ngoba zilula, okanye kwikliniki ngoba zilula uba mazifikeleleke I mean zisondele. Kwaye noncedo lokuqala okanye iiambulensi ziyakwazi uba zikhawuleze ziyofika kwindawo enengxaki. Elalini ke iiklinikhi nezibhedlele ziyathanda uba ngumgama kwaye neendlela ezingena ziphuma elalini ziyakwazi uba mazibe mbi ubukhulu becala. Loo nto ithintela ubana uncedo lokuqala lukhawuleze lufike, kwaye nalo mgama uthintela uba abantu basezilalini bangakwazi uhamba bayofika. Uthutho ke lunqabile ke xa usezilalini. Kofane kuncedakale abo baneemoto, nangona nabo bayawuthi badibane nala magingxigingxi obubi bendlela nemigama emide.